Kumele kube khona ama-academy lapho abazohlezi be-train-wa khona ukuba beqhubeke benze umsebenzi ngendlela ay'babeyifundiswe ngayo.

Abantu balimala kakhulu njengoba izimoto zashayisana ngendlela embi, eyisihluku, abantu baphuma baqhasha bayela le emaweni. Abanye babo batholakala iy'cubu zomzimba zingasaphelele.

Umphakathi ungayisiza iy'ngane ngokuba bewunikelele ukudla kuzeni ingane izolala indlile kanye nomndeni wabo, njengoba beswele ukudla.

Umtholampilo kungamele ugqugquzele ingane ukuba ingasabi ukusho ekhaya, njengoba lena kungasiyona into ezodala ukuthi ingane igcine ilahlekelwa impilo yayo uma izowudla kahle umshwanguzo.

Kubalulekile nokuyisa izingane emtholampilo noma kungakuthiwa ingane uyisile kumelaphi wendabuko. Kodwa kubalulekile ukuthola usizo olu-professional.

Kwisimo esikanjalo, umuntu omdala kumele abe nomuntu ozomgada, umuntu ozomthathela izinqumo, umuntu osondelene kakhulu naye, njengamalunga omndeni.

Kudalwa ukuthi othisha uma befundiswa bona ukufundisa, abafundiswa ngokuthi befundise izingane ukuthi zikwazi ukuzisiza ngosizo lokuqala ezikoleni.

Indlala idala ukuba abantwana bengakwazi ukunaka kahle uthisha uma efundisa njengoba besuke belambile, kukhala izikelemu eswini.

Lokhu kudala ukuba umfundi angakwazi ukufunda kahle njengoba esuke ezilambele ecabanga naye ukuthi ingabe uyogcina edleni. Noma ebuyela ekhaya, uthole ukuthi une-stress sokuthi akazi ukuba uyodlalani ekhaya. Ingakho agcina engakwazi ukufunda kahle.

Kubalulekile ngoba leli gciwane akubhalwa ebusweni ukuthi unalo, usuke ungazi ukuthi unalo, kuphela nje indlela yokuba uthole ukuba unalo, ukuthi uhambe uyo-check-a emtholampilo.

Ngingazihlukanisa ngokuthi, uma kuzofika umuntu ozobasiza ukuba bezinakekele, lowo muntu agqoke isimfonyo, aphathe nama-sanitiser, angawuphefumuli umoya ophefumulwa yilaba bantu abane-COVID.

Kungamele kutholwe abantu abangongcweti kwezempilo, kwangempela, kwezokulashwa kwezempilo kwangampela ukuze kuqinisekiswe ukuthi bathola ulwazi olufanele nolulungileyo.

Ithambo likamfana olimele, lingagcina limala kakhulu, lingaphinde lilungiseke njengoba bengayanga ngisho nakwi-xray, bethole usizo lodokotela abaqeqeshekile ngokusezingeni.

Nansi eminye imikhankaso noma izinhlelo zomphakathi ezingasiza ekunciphiseni isizungu kubantu abadala, amakilabhu abantu abadala, izinhlelo zokuvakashelwa ekhaya, izinhlelo zobuchwepheshe, digital literacy for seniors, amakhosi noma amaqembu endumiso, izinsiza zezingane zokufunda kwabantu abadala.

Ukuqonda uhlelo lokucisha kukagesi, ngihlole izikhathi zokucisha kukagesi kusengaphambili, ngihlole ukuthi yiziphi izindawo ezithintekayo ngesikhathi sokucishwa, ukuhlola izinsiza ezikhona, ngibheka isimo sezinjini, ama-battery nezinhlelo zokugcina amandla.

Ingoba sonke singabantu futhi sonke siyaludinga usizo. Le nto yokuthi umuntu wesilisa akuludingi usizo iyinto eyinkolelo engalungileyo.

Indlela engingenza ngayo ukuba ngixhumane nomuntu siqu ukuze ngimhlole ukuba u-right-i yini ngokwesimo, ngimbuze imibuzo evulekile, enomusa, njengokuthi ngifuna ukwazi uzizwa kanjani ngemva kokwabelana ngaleyondaba, ngikhathazekile ngawe futhi ngilapha, ngilapha uma udinga sixoxe.

Isitimu sinciphisa ukuvaleka kwamakhala. Isitimu esivalelwe ebhodweni elishisayo, senza ukuthi amafinyila aphole, kwenze kube lula ukuphefumula.

Ngingadala indawo ephephile nenethezekile, ngimnike indawo enokuthula engekho nomsindo omningi, nabantu abaningi, ngiqinisekise ukuthi uzizwa ephephile ngokubonisa ukuzisola kwakho.

Kubalulekile ngoba isikhathi esiningi labo bantu abanaleligciwane, bazizwa engazuthi bavalelwe ngaphandle, engazuthi abafani nabanye abantu. Kanti iqiniso lithi bayazifanela nathi sonke, kuphela nje uma bengadla kahle imishwanguzo yabo.

Ukuphazamiseka kukagesi uma isikhungo singenalo uhlelo oluqinile lokuphehla amandla, noma ama-invertors, ukucisha kukagesi kungaphazamisa ukusebenza kwezinsiza, kuphazamisa ukusebenza kwezinsiza zokuxhumana, izibani, namakhompyutha.

Ukudala amaphrojekthi akhethekile wamadoda, izinhlelo ezifana namaqembu ezingxoxo, izindawo zokwalulekwa, noma uma-workshops ezempilo yengqondo, ezigxile kubantu abangamadoda zingasiza ukudambisa imizwa yokuba wedwa emadodeni.

Izinsiza zezokwelapha kumele zifinyeleleke kalula emphakathini, ukuqinisekisa ukuthi abantu abakhubazekile bengafinyelela nabo. Imithi, izinsiza zokuhlanza, nezinto zokuvikela, kumele zihlezi zikhona emphakathini ukuze ukwazi ukulwisana kahle nobhubhane.

Kumele kwandiswe inani labasebenzi bezempilo, kuqashwe odokotela, abahlengikazi abasizayo abaningi, ukuze kuqedwe umthwalo omkhulu kwabasebenzi abambalwa, kuthuthukiswe ukuphathwa ama-shift ukuze kube nabasebenzi abaningi ngezikhathi zokuminyana.

Ukuhlolwa kwegazi kuhle kakhulu ngoba kunemba kakhulu. Kusetshenziswe isampula yegazi elithathwe ngesihloko noma ngevenini. Izinhlobo ezidume kakhulu zifaka i-elisa ne-western blot. Ukuhlolwa ngokushesha, ama-rapid test, lezi zihlola leli gciwane, zisabela ngokushesha, imvamisa phakathi kwemizuzu engu-twenty kuya kungeyi-thirty.

Ukufinyelela ulwazi olufanele, ulwazi mayelana nesifo, imithi, nezindlela zokuzinakekela lungase lungafinyeleleki kalula kumuntu ongaboni, ngenxa yokungabibikho kwemithombo yolwazi elungele izidingo zabo. Ukuxhumana nezinsiza zokwelapha, ukufika ezibhedlela, noma ezikhungweni zezempilo, kungaba nzima ngenxa yokungabibikho kokwesekwa kokunyakaza noma izinsiza ezifanele abantu abakhubazekile.

Ukungaphumeleli kokwelashwa. Uma i-TB ingazweli emithini ejwayelekile, ukwelashwa kuvamise ukungaphumeleli.

UMbali kumele ahlale ekhaya engayi emcimbini njengoba ephethwe i-COVID-19, ngoba kungahle athelele abanye abantu i-COVID-19.